Ngicabanga ukuthi abantu abakhubazekile uma kuba khona uma kukhona ubhubhane noma sesimeni esingekho right, I think bona badinga ukunakekelwa kakhulu ngoba bakhubazekile. I think ukuthi kumele kube yibo abantu akuba yi-priority. Kufana nokuthi ukudla babenakho i-medication abayidingayo bahlale banayo.

Mina ngicabanga ukuthi ukuthi bagqugquzeleke ukuthi abantwana babefokhasti kufunda ngezempilo ukuthi babanikeze mhlawumbe ama-assignment-i bayenze ama-projects I think leyo nto leyo ingasiza kakhulu.

I think ukuthi indlela uma ingekho right kunama-potholes nalezo zinto lezo ziyayi-affect imoto ende futhi zenza nokuthi abo-driver bangabi-safe espeshali abantu abagibela amatekisi endi futhi nokungasebenzi kwamarobhothi. Yah I think leyo nto leyo iya-affect-a i-traffic and iya-affect-a nendaba zey'moto kanjalo.

Ngicabanga ukuthi kuba i-problem e-serious if umuntu uthatha i-treatment for i-TB and ayisebenzi I mean kusho khona ukuthi maybe there's something wrong futhi especially ngalamapilisi awaphuzayo. It's either yena maybe umzimba wakhe there's something more than that emgulisayo asi-TB asi-TB kahle kahle or amapilisi mhlambe a-expire-rile. So I think leyo nto leyo i-affect-a abantu kabi and kumele kube ne-improvement when it comes to ekukhipheni kwe-medication e-right.

I think abantu ba-face-ana nama-challenges especially ukuyisa umuntu e-old age. Especially thina abantu abamnyama because of imali ukuyisa umuntu e-old age angeke ukwazi ukuhambisa noma kuyiphi indawo. Kumele ubheke ama-safety wakhona nokuthi leyo ndawo leyo i-right nokuthi bazokwazi ukumnakekela. So I think kuba i-challenge kakhulu if umuntu akanamali e-right yokuyisa umzali wakhe endaweni ephephile.

I think mina bangasebenzisana nezikolo ukuya phambili ubafundise i-first aid if bakwazi uku-communicate-a na-each other and I think iy'kolo nazo mele zibe-patient and bakwazi ukulandelela ngokuthi la bantu baze bazofundisa abantwana nge-first aid ey'kolweni than ukuthi bababonise just amavidiyo. So I think i-demonstration kunganceda kakhulu.

I think mina abantu baya ku-emergency room nanendaba yokungazi ukuthi i-emergency room kuya abantu abanjani futhi especially abantu abadala nabantu abangafundanga abantu abasebakhulile nje fana nabazali bethu. Angeke uzumtshela ukuthi yini idifarensi ye-emergence room ne-casualty. So I think leyo iphathi yokuthi izibhedlela zikwazi ukubachazela ukuthi mawungekho ku-critical condition uya ngapha mawuku-critical condition ubala.

I think ukuthi abantu abangafuni ukujovela ibhusta ama-rights wabo I mean i-ofisi or ikhampani le abasebenza kuyo akumelanga ukuthi ifoste abantu ukuthi bathathe i-boosta abangafuni ukuthatha ibhusta. Ende nokuthi mhlambe ongajovelanga ibhusta sebazom-treat-a ngenye indlela ngoba I mean I think ukuthi umuntu nomuntu une-choice yakhe. Aksiyi force ukuthi umuntu ayenze into angayifuni.

Ngicabanga ukuthi amadoda kumele alufune usizo for i-depression ne-anxiety ngoba ukungakhulumi kugcina bayenze ukuthi babevayolenti. Bese manje kutholakala ukuthi sebalimaza nabantu ngendaba yokuthi umuntu ufila engathi abantu abam-understand-i kanti ukuthi akafuni uyofuna usizo. Ekubeni kuney'ndawo eziningi kabi angatholi usizo and nosizo lwamahhala lukhona asusizo lokuthi elemali kuphela.

I think ukuthi mina umuntu o-test-e positive for i-COVID akumelanga ukuthi I mean aye kuma-family gatherings even if noma ufila right, bhathi still ungakwazi uku-afektha abanye abantu because utheste positive for i-COVID. So yah mina I think asi icebo eli-right ukuthi angahambi ayo attend i-family gathering. While kunabanye abantu lapho ende yena akekho right uyagula basically so akahlale endlini aze abe right kuphela.

Sihlangabezane ney'nkinga ezimbalwa nyana la endleleni uma sihamba siyosiza abantu laba abalimele emgwaqweni. Eyokucala ukuthi abantu bebangafuni ukusuka abantu abashayela iy'moto nabantu bamateksi bangafuni ukusuka endleleni. Saze saphoqeleka ukuthi sicele ama-metro police ukuthi bakwazi ukuthi basivulele indlela, size sakwazi kanjalo ukufinyelela la bekumele siye khona.

Ngicabanga ukuthi abothisha nabantu abafundisa abafundisayo ngezempilo bazama kakhulu ukuthi bafundise abantwana. Kodwa ngesinye isikhathi ezinye iy'kolo ayenzwa le nto. Futhi izikole ezisemakhaya abakutholi ukufundiswa ngezempilo kakhulu njengalaba abala emalokishini abasematawuni, ngoba ukufinyelela emakhaya nakhona mhlawumbe iklinikhi ikude ukuthi abantu, or mhlawumbe unesi aze azobafundisa esikolweni abambisane nabothisha.

Mina ngicabanga ukuthi kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu abeke ukuya esibhedlele phambili angaqali kuqala aye esontweni ngoba utholukuthi ngesintu angeke kulapheke and futhi nakhona ngokuhamba achithe isikhathi sakhe ahambe aye emuntwini wesintu. Uthole ukuthi leso sikhathi kube uhambile waya esibhedlela usizo bheka zolithola. Cabanga ukuthi umuntu amelanga ukuthi abeke isintu phambili futhi makuza ey'ntweni zokugula. Kungcono umuntu ahambe acale esibhedlele kuqala athole usizo. Mhlambe-ke angaye-ke nakufuna izinto zesintu ukuncedisana mhlambe nalawo mapilisi uma ngabe kuvumelekile.

Ngicabanga ukuthi abantu abamabhizinisi kumele nabo babacabange abantu abakhubazekile ngoba nabo bayaya kule yindawo zabo. Kufana nathi esikwaziyo ukuy'hambela manje makunganamarempu umuntu uyofinyelela kanjani ukuthi angene lapho. Abosomabhizinisi kumele kube yinto vele leyo noma makumuntu makaqala ibhizinisi acabange ukuthi lebhizinisi lena abantu bazoza kuzoze abantu abahlukene. Nabantu abakhubazekile nabo bazoza kumele abayenzeli ukuthi nabo bakwazi ukuthi bengatholani ney'nkinga uma sebafuna ukungena kuleyo ndawo yabo.